Kukunxiba amadakhi kunye neekhetshemiya, ndigqume iinwele, ndigqume nomzimba.

Ukubonisa intlonipho komnye umzi wenye indoda kunyanzelekile ukuba uthule into oyithweleyo entloko ukubonisa intlonipho.

Abantu abangootata bayakwazi unxiba nantoni abafuna uyinxiba noba yintoni ngokuba yindlela abafila ngayo okanye yindlela abaziva ngayo uba bonwabile xa beyinxibile.

Ndikhetha umtshato ngokuba uzawunxiba imibhaco yesiXhosa noba awungomXhosa noba ngumtshato womXhosa kodwa ukuba uzibonise uba uyaziqhenya ngobuXhosa bakho.

Umntu otshatileyo yena kunyanzelekile azigqume iingalo kwaye anganxibi nto zimfutshane. Kodwa umntu ongatshatanga yena uyakwazi nangona engayinto ilungileyo.

Ayondlela yonxiba leyo ukuveza amabele kwimicimbi ngokuba kube kuhleli abantu abangootata abaninzi.

Ukuhlala sifunda ngayo okanye sifundiswa ngabazali bethu ngayo kwenzela uba ingazokuphuncuka sijonge izinto zangoku zesilungu.

Kuba abantwana bangoku iinto ezininzi zazingenziwa kudala ziyenziwa ngoku nezinto abazibonayo bazibona kumabonakude. Akusekho nto efihlakeleyo ngoku, yonke into bayayazi.

Mna andiyazi yonke umnombo kodwa zimbalwa iminombo endiyaziyo, inoba mibini ngokuba asixelelwa kakhulu ngabazali.

Abantwana bangoku babukela umabonakude kakhulu. Ezinye izinto zazihlonitshwa ngelaa xesha lakudala azisahlonitshwa, yonke into umntana uyibona kumabonakude. Nezinto zokubethwa kwabantu bonzakaliswe ngabantu abangootata bayibona kumabonakude nalapha ekuhlaleni.

Kunyanzeleke kuthengwe ibhokhwe kuthethwe kulungiswe yonke le nto abathe bayenza ilinyala.

Ndingabafundisa ukubulisa nobuza impilo ngokuba yinto yokuqala umntu ofuneka ayenze xa edibana nomnye umntu angamaziyo namaziyo.

Ndingabasa kwisikolo esifundisa isiXhosa kwaye nalapha endlini sifundwe isiXhosa kwenzela bangazoyilibala inkcubeko yabo nemvelaphi yabo.

Imizi ayifani ngokuba kaloku umzi nomzi unengxaki yayo and not zonke izindlu zinemali okanye wonke umntu uyakwazi uyifumana into ngeli xesha efuna ngalo.

Umntu funeka ayazi apho asuka khona kwaye umntu funeke alixabise ikhaya lakhe. Angahoyi ikhaya elinye ngenxa efika kulo.

Ukwazisa abantu kwaba ukwazisa umntana kwaba bantu uya kubo kwenzele babe nofifi okanye bayazi zintoni ofuneke uzenzile wena.

Umama wenza ukuba abantu bakwazi ukuthetha okanye bavule isifuba bathethe izinto abazivayo okanye uyapheka abahoye ayenze uba indlu mayicoceke.

Abantu abangoomama kudala babendilisekile kakhulu ngokuba babe zigquma imizimba.

Isiduko yinto exela imvelaphi yakho, usuka phi, ungowaka bani. Ngumnombo iziduko zethu.